Tjhe, ka nnete nna ke bona taba ena na e sa nepahala haholo hobane dikgutsana le bahlohadi. Ke batho ba ba hlokang batho hara bona ho bontsha hore o na le lerato ho bona. Hore batle ba kgone hore le bona, ba phele le hara batho. Ba se ke ba batla hore ba phele ba le bang, e leng yona ntho e tlo utlwisa batho bohloko. Jwale ke bona e sa nepahalang taba ena na ya hore matsatsing ana na, mohlolohadi le dikgutsana ha di sa nkellwa hloohong.

Tjhe, ka nnete nna sena na ho ya ka nna ke bona se ne se sa loka hobane motho e mong o qala le ho kopana le yena. Ebile ha o tsebe hore ke motho ya jwang, o fumane hore o tlo e kenya kotsing o sa tsebe hore ke motho ya jwang. Ebe o qala ho etsetsa dintho tse utlwisang bohloko.

Nna sekolo se ke bonang se le se loketse bana ba ka, ke sekolo sa mmuso, hobane ke mono moo reng bana ba kgonang hore ba ithute dintho tse ngata. Ebile ba kgone hore ba kopane le bana ba bang ba merabe e fapaneng. O ka re bona le bona ha ba le dikolong tsena tsa mmuso, ha ba no tseba le ho tseba hore ke merabe e fapaneng. O fumane ba bapala ha monate ha mmoho ba le kaofela. Jwale le hona dikolong tsa mmuso mono, ba ithuta dintho tse ngata tseo ba ka kgonang hore ha ba ya dikolong tsa poraefete, ba di bontshe bana bano ba kenang dikolo tsa poraefete hore ho etsuwa jwang.

Tjhe, nna ka nnete ke bona e le ntho e seng hantle haholo, hore re ka phela re ka se phele ka moo ka meetlo letsatsi le letsatsi. Hobane meetlo ke ntho e nngwe eo e sale, e tsuwa ho tloha le pele re hlaya. Mme ke dintho tsa bohlokwa tseo re tlamehang hore re ithute tsona maphelong a rona ebile re dule ntse re di etsa ka dinako tsohle.

E, nna ho ya ho nna, ke bona e le mmino ona mmino wa, metseng ya mekgwa ya rona ya ho ithoka. Hobane motho ha bina mmino ona, o bina ka pele, o fumane hore bathong ba bang ha ba kgone ho utlwa seo a ntseng a se bua.

Tjhe, nna ke ntho e ke sa e thabeleng haholo, hobane ka dinako tse ding motho o tla be a rehella ngwana. Ebe ngwana o etsa mekgwa eno ya motho eno a reheletsweng ka yona. O fumane hore ngwana wa sokodisa ho tlamehile hore jwale ho etswe matsapa a hore motho ngwana enwa o thusa jwang hore a se ke a tshwana le motho enwa a reheletsweng ka yena.

Eya, nna ke bona e le ntho e hlokahalang ebile e santsane e ntse e thusa. Hobane nku eno ke yona e etsang hore ngwana a kgone ho amohelwa ka tsela e lokileng. Ke yona e fihlisang molaetsa badimong.

Dumela mme, ke founa tjena na hore ke tle ke tsebe dintho tse ke tlamehang ho di etsa ha ele mona, ke batla ho etsa mpho ya badimo. Ke kopa o mpolelle dintho tse ke tlamehang hore ke di reke le hore ke mehato e feng eo ke tlamehang ho e hore, ke tsebe hore mpho ena ya ka ya badimo e tsamaya ka tsela e lokileng. Nka thabela ha ele mona o tlo nthusa. Ke a leboha.

Nna ke bona hantle re hloka batho bao bao e ka bang bona ba ba re tshireletsang makweisheneng mona na. Ho hirwe batho bano, ba dule kapo bona batho ba ka ithaopang hore ba tla tshireletsa setjhaba. Ba dule ba shebile hore setjhaba se dula se tshireletsehile ka dinako tsohle hore ditlokotsebe tsena di se ke be tsa etsa dintho tse mpe.

Tjhe, nna ka nnete ke bona re sa hetse, o ho lekaneng hore re tle re tsebe ka ka setso sa rona. Re tle re re le busetse baneng bana ba tlang ka mora rona. Hore ba tsebe hore setso se qala kae ebile se se qadile kae ebile ha etsahala eng ka mora mono. Jwale he, ke bona ho le molemo hore re ka ithuta hore re tle re kgone hore re rute ba bang hore ba tswa kae.

Nna ke bona e le ntho e sa lokang hobane o ka fumana hore qetellong o tla be o kentse ngwana hao kotsing. Ka lebaka la hore le sa tsebe hore motho e le mo nyadisang le yena ke motho ya jwang e bile ya maikutlo a jwang, ebile ke motho ya hotseng a le jwang. Ho sena dintho tse mo utlwisang bohloko na?

E, nna ke e mong wa sehlopha sa thapelo sa setjhaba. Ke bona ho le molemo haholo hobane re ithuta tse ngata ka bebele ebile re ithuta tse ngata tse tlamehang ho etswa le tseo tse sa tlamehang hore di etswe. Dikopano haholo-holo di etsetswa kerekeng e leng mono, batho ba tla kopanang ba thapelo teng.